Ntlha ya pele ke hore, ngwana a tsebe hore ha a tswa sekolong ke eng ae etsang ka tlung pele a ka tshwarwa mohala. Ba tsebe mesebetsi ae etsang. Mohlomong haeba o hlatswa dikausi, o etsa mosebetsi wa sekolo, wa ikotlolla. Haeba ka tlung ho na le mosebetsi oa o etsang o etsa mosebetsi. Jwale e be o tla fuwa phone hore a bapale di-game ho tjhorisa kelello ya hae. Ka tataiso le ka tjhebo ya motswadi kapa mohlokomedi.

Mme ke kopa phone hle motswadi. Ke nahana hore ho na le seo sa se utlwisiseng se molemo seo e leng hore kea se fumana ka di-game tsena tseo ke di bapalang. Di etsa hore ke tjhorise kelello, hore e re ha ke ya dibukeng, ke ye dibukeng ke nahana hantle kelello ya ka e se e tjorile. Ke kgona ho tsepamisa maikutlo hantle ka mora hore ke bapale di-game tsena. Ke a kopa hle motswadi ka tumello ya hao, ke kopa ho sebedisa phone hape hore ke bapale di-game.

Nnete ke hore ha ke na tsona di-game tsena. Empa ke ke bone ba bang ba bana ba metswalle ya ka ba nang le tsona. Ke ye ke utlwi ba bolela hore di hlaha hantle television-eng. Ebile di etsa kopano ka hare ho lelapa, di etsa hore ba be le nako e kgethehileng e leng hore ba bapala mmoho e le lelapa ka tsona.

Ke nnete hore mahaeng, taba tsa technology le tsa sejwalejwale di salletse morao. Lebaka ke hore dikgokahano network e sokodisa haholo mahaeng. Ka hona seo ke neng ke ka se etsa hore batjha ba mahaeng ba tsebe ka dipapadi tsena. Ke hore di se di batla di le molemo haholo matsatsing a jwale. Ka ho di etsa hore batjha ba be le kutlwisiso ya difonofono tsa sejwalejwale, tseo e leng hore ke tsona tse seng di sebediswa dinthong tse ngata mafapheng a fapakaneng haholo a dikgokahanyo. E leng se leng hore batjha ba ba ngata ba ha jwale ba di sebedisa. Hape hape di qobisa batjha hore ba tlale-tlale le seterata moo eleng hore ba iphumana ba le tabeng tsa bo kgobisano ka batho.

Nnete ke hore ke a di bapala di-game founung ya ka, le hoja ke sa di bapale haholo. Ke di bapala nakong eo ke utlwang kelello ya ka e kgathetse, e ba jwale ke batla hore e tjhore ke theole kgatello. Lebaka leo ke reng ha ke di bapale haholo ke hore, ke ithutile hore di senya tshebediso ya founu, di senya matla a founu, battery ya founu. Jwale ha ke rate ho di bapala haholo le hoja ke ye ke bone bohlokwa ba tsona haholo ha ke na le kgatello ya maikutlo.